Ke bona e le nthwe ntle hobane ba batla maphelo a bona a tswelelle. Ha ba batle ho dula tulong e le nngwe.

Ke bona e le nthwe ntle hobane di atisa dijo tseo re di jang ebile di etsa hore di dule nako e telele.

Ntho ya pele ke hore batho ba ka di utswa. Hape dikgoho di batla hlokomelo le motlakase hobane ha di qetelle di sa thole mofuthu, di qetelletse tsona ka botsona di hatellane ebile di bolayane. O thole o so thotse ka o thole o so setse ka dikgoho tse mmalwa.

Nka ba jwetsa hore ntho e re entseng e ntle, empa e tlo hloka tlhokomelo hore ho se ka qetelletse ho le bohlaswa di-flat-eng tsa rona. Mme tsatsi le letsatsi di hlokomelwe hore dintho di kgone ho hola hantle.

Ke ile ka utlwa hore ee, ke nnete. Ha ebo o tloba letsoho tshimong tsa batho, tsa hona Limpopo moo ba tlo o tshwarisa. Hobane mapolasi ao a fepa di-company tse kgolo.

Nka ba jwetsa hore ba reke ditanka mme ba sebedise method wa dry system. Moo etlare metsi ha qeta ho wela fatshe a kgone ho ya ka tank-eng.

Ke utlwa ba re ho nona le mollo o monyenyana o qadileng ka thoko. Mme wa tshelela ka . Moo ha ba re ba tima, ba thola ele hore e se le ntho eleng hore e qadile kgale mme e se le mahareng. Yaba e tjha jwalo polasi ya Frederick.

Nka ba eletsa ka hore ba qalelle ho sheba mesebetsi e meng. Mme ba itjalle majareteng a bona solanka ha ba ntse ba emetse hore polasing ho lokiswe.

Ke nahana basebetsi ba mapolasing ha ba tshwarwa hantle hobane ba sebetsa haholo empa hanyane, ba kgola ha nyenyane.

Nka jwetsa rapolasi hore nka se kgone hore ke sebeletse polasing bosibu hobane ha o tlo kgona ho bona dinoha kapo dintho tsa bosiu tseo eleng hore di tla hlaha ha o ntso le masimong. Ke mmontshe hore ho sebetsa polasing bosibu ha wa bolokeha for bophelo ba ka.

Nka kgothaletsa malome wa ka hore a ikamanya le ba bang banang le dikgomo. Mme ha ebe wa hloleha, a bue le ba lefapha hore ba mo fe tsa ditjhelete.

Ntho ya pele ke hore ke kope lefapha la ditemo hore ke batla tjhelete ya ho qala kgwebo ya temo. Mme ke batle mahlale ho ba bang ba se ntse ba tswelletse pele.

Ya pele e nka e etsang ke hore nka ba founela ka ba hlalosetsa hore tshimong tse itseng ya ntate mang mang. Batho ba teng ba sebetsa nako le nako, empa ha ba fuwe nako ya hore ba phomole.

Bo rapolasi banang le mapolasi a manyane ha ba kgone ho thola tjhelete e ngata. Mme ha ba kgone ho jala dipeo tse ngata hobane dikampo tsa bona di nyenyana.

Batho ba mahae ba sebedisana ka tsela ya hore ha e mong a jetse se itseng, o kgona ho fa wena eleng horeng tsa hao ha di soka di hola hantle. Mme ha wena tsa hao se di hodile tsa hae se ha di fedile, le wena o kgotshe, o kgona ho kgutlisetsa ntho tseo ao fileng tsona. Ke ka mokgwa oo ba sebedisang ka teng. E mong ona le dikgomo, o kgona ho hama ao rekisetse .

Dijo tse ke di ratang tse leng horeng di tsubullotswe ke di-russian. Mme ke di ke di lata mmarakeng se ntse di tsubullotswe. Ha ke iketsetse tsona.

Dijalo tse jowang ke bo merohon, khabetjhe, dihwete. Mme tse sa joweng ke di-flower ke mablomo.

Nka batla ho tseba hore mananeo anana a hloka eng hore a tla kgone ho mpha tsa ditjhelete hore ke kgone ho iqalla ntho ya ka. Mme ditlamorao tsa teng ke eng? Hore ha o ka etsahala hore ke ska kgona ho ho phomella ho tlo etsahalang ka nna.

Nka isa batswalle ba ka dishopong tse leng horeng ba rekisa ditholwana tse matlafatsang. Ha eba re hloleha, re tla ya mahae moo ho nang le mapolasi, moo re ka kgonang ho thola dijo tse tla re matlafatsang mmele.

Kene ke tla arola matsatsi a bona a ho kena ka tsela e tjenana. Motho ka mong ona tla kena matsatsi a mane mme a phomole a mane kgweding. Ka tsela eo o tla phomola matsatsi a mararo bekeng, mme a kene matsatsi a mane bekeng. Ha ho le jwalo e mong le mong o tla kgona ho thola .

Hobane ba bone hore dijo tsenana di matlafatsa mmele mme di thibela dikokwanahloko hore di se ke di ao hlasela.

Tuna ke tlhapi e kgolo ya lewatleng. Mme ba e hlwekis, ha ba qeta ho e hlwekisa ba nke dikarolo tse bohlokwa tseo eleng hore di a jowa. Ebe ba e kenya ka hara lekolokoti hore e se ke ya kena, ebe ba e kwala haholo hore e se ke ya kenwa ke moya.

Nka qala ka batla ho bua le bona pele ke utlwisise why, hobaneng ba entse seo? Mme re shebe hore re tla e sebedisa jwang taba enana hobaneng ha ke tsebe seo eleng hore ba amane le sona.

Manyolo a matlafatsa mobu, a matlafatsa, a ntlafatsa sebopeho sa mobu, mme a ntlafatsa bophelo ba mobu. Ke seo manyolo a se etsang.

O lokela ho sheba hore ke diphoofolo tse feng tse mo loketseng le maemo afe a tokoloho eleng horeng o ho ona. Sehwai se setjha se lokela ho sheba o lokela ho qala ka leruo le le nyenyana, a laole hantle, a ithute ho le tsamaisa mme a se ke a potlaka.

Ntho e tlo nkwatisa ke hore ha ka sheba hantle hane ke di reka hore di tlo bola ka mora nako e kae? Mme ntho ya pele e nka e etsang ke hore nka ya lebenkeleng ka ba botsa ke hore ho etsahalang ka lekolokoti le la dinawa hobane ka nako dinawa di nka nako e telele pele di ka bola.

Ke tseba lengala le le horeng le fodisa sefuba. Ke tseba sehlare sa senowe, ke moriana eleng horeng o matlafatsa mmele. Ke tseba sehlare se bitswang serwehlwa e hlwekisa mmele ebile e hlwekisa le mala.